Ndzi nga va kombisa leswaku a va endla vuxokoxoko na ku va khorwisa leswaku thekinoloji yo bank-a hi ri kaya hi inthanete hi yona ya kahle hikuva nkarhi wun'wanyana a swi a swi dingi ku va u ya ebangini ku va wa endla emitirho yo karhi u nga va wa ha yi endla efonini ni nga va kombisa leswaku swi nga va vevukela ku va va kota ku transfer-la emali ku ya eka munhu un'wanyana na loko va fane va xava e e e egezi na ku va va xava swin'wana na swin'wanyana ku fana na ti airtime na ku va loko nkarhi wun'wanyana u kuma ku ri loko va lo siya karata ra vona ekaya va nga swi kota ku va va ti endlela e ti cash send va kota ku dirowa loko va ri kule na le kaya.

Mutsundzuxi wa timali xana tiakhawunti ta n'wina ti fambisa ku yini ni vula hi mihakelo ya n'hweti na n'hweti ya bangi hikuva bangi yin'wana na yin'wana yi na mahakelo ya yona loko n'hweti yi hela naswona akhawunti leyi mi lavaku ku ni pfulela xana yi nga ndzi pfumela leswaku ndzi veka mali swi ya hi swi vitanaka ku fikisa leswaku ndzi yi teka endzhaku ka ntlhanu wa malembe xana?

Loko ndyangu wu nga ri na xifunengeto xa xilahlo va ta ya va twa ku vaviseka ehenhleni ka mitlhaveko leyi va nga na yona hikuva eka lowu nkarhi va na mitlhotlho ya leswaku leswi va ya leswaku va langutane na mhaka ya ku xifunengeto xa xilahlo a xi kona swa timali a swi hlangani yona mhaka va ya va twa ku vava swinene.

Loko munhu a nga hakeli xikweleti xa yena xa le bank hileswaku eka nkarhi wun'wanyana swi ta n'wi thyakisa e vito naswona eka nkarhi lowu taka loko a lava ku pfuniwa a nge he koti pfuniwa hikuva vito ra yena rivilo leri thyakile.

Eka mutsundzuxi wa swa timali xana emali ya swa tidyondzo eka n'wina mi lomba kusukela eka mali muni ku dlina eka mali muni naswona loko munhu a ya hakela kumbe ku yi tlherisa u yi tlherisa hi tindlela tihi xana ntswalo wa yona wu hambanisa ku yini hi ti tiphesente.

Nakoho vo susa nkarhi yo rindza swi ta vula leswaku swi ta tikela vanhu lava endlaka swikombelo swa xifunengeto xa xilahlo ha yona hikuva swi ta endla leswaku u kuma ku nkarhi wun'wanyana a va koti ku ku tihlanganisa na vona hikwalaho ka ku va va suse eminkarhi yo rindza.

A ndzi ta ya a bangi ndzi ya endlisa evuvekisi wa mali leswi hi ngo hi investimente laha ndzi nga ta yi invest-a ku ni yi teka endzhaku ka ntlhanu wa malembe leswaku ndzi vona ku ri loko ni yi vekile for endzhaku ka ntlhanu wa malembe yi tswala ntswalo wo fika hi kwihi.

A ndzi ta yi vekisa a bangi leswaku no yi teka endzhaku ka ntlhanu wa malembe naswona a ndzi ta va na vukheta leswaku xana loko ndzo yi vekisa for ntlhanu wa malembe yi nga tswala ntswalo wo fika hi kwihi naswona loko ndzo yi vekisa for khume wa malembe ntswalo wa kona wu tani hi kwihi kutani ndzi ndzi ti hlawulela lowu u ni antswaka ntswalo.

Ndzi nga ka ndzi nga hlamuli nchumu mayelana naswona ndzi nga ku ndzi nghena ka ndzeni ka app ya mina kutani ndzi sungula ku block-a ti akhawunti hinkwato endzhaku ka swona ndzi tsutsumela ebangini ya mina leyi ni bangaka na yona leswaku ndzi kota ku va ndzi kota ku pfuneka.

Ndzi vona swi ri kahle hikuva swi ta hungutela vanhu mali ya leswaku nkarhi wun'wana u ta kuma munhu a pfumala mali yo endla riendzo ra kuya eti ta rona naswona swi ta endla leswaku vanhu va ta vevukeriwa ku va va va tirhisa tiselulafoni ku va va hunguta ku beriwa hi ku endla maendzo.

I ku va loko u tirhisa khadi ra wena ra xikweleti ri tirhisi ntsena loko u endla swilo swa nkoka loko swi nga bohi ku ri u endla swa xikweleti ri tshikete tirhisa ntsena loko u endla swilo swa nkoka leswaku xikweleti xa wena xi nga khupuki xi ya ehenhla.

I ku va loko u karhi u sungula u tekela xikweleti ku na ti period to karhi or vekeriwa nkarhi wa leswaku xana u ta swi kotisa ku yini ku va u hakela exikweleti lexiwa naswona u ta lava ku va ku va u xi hetile hi malembe ma ngani naswona swi hambana hi tiphesente ta kona swi ya hikuva u teke mali muni ehenhleni ka xikweleti xelexo xa xa xa ku pfuneta n'wana.

Khombo ra kona hileswaku nkarhi wun'wanyana u ta kuma leswaku loko u ya u ya chekisisa hi ta ti investimente ta wena u kuma leswaku vakona a va ha ri kona hi leswi swi nga ni khombo hiswona.

Hileswaku u nga tshuki u share-ra na munhu swilo swa wena swa app mayelana na bangi ya wena u nga tshuki u kombe munhu swa ti pin ta wena tale ka app naswona swi lava ku hlayisa selulafoni ya wena hikuva u yi vekela leswiya swo khipha xo va na ti password leswaku munhu na hambi u fika a yi khoma a nga tshuki a va na ku va a nghenelela ehenhleni ka app ya wena ya le banga.

Mbuyelo ya wena ya UIF u nga ka u nga yi kumi hikuva u lo tshika entirho naswona a va ku hlongolanga hikuva a hi nge kumbe xana wena u kumile u sayinile econtract leyi ngo wena u fanekele ku tirha ntlhanu wa malembe kutani wena u tshika ntlhanu wa malembe lawa ya nga si fika kutani wena a wu nge yi kumi mbuyelo ya wena ya UIF hi ku ya hi mbuyelo wa UIF u yi kuma loko u nga ha tirhi naswona loko u hlongoriwile naswona a wu yi kumi loko u tshikile ntirho.

Lexi lawulaka entsengo wa mali leyi munhu a yi hakelaka eka inshurense ya vutomi i ku va a teke inshurense mi kuma leswaku eka inshurense ya yena u khavhara vanhu vangani naswona i vangani lava yi va ha hekerisaka ntsengo wa le henhla nyana hiswona leswi endlaka leswaku ku va na ku hambana eka mahakelelo ya mali ya inshurense ya vutomi.

Swa kahle hi ku lomba mali eka machonisa hileswaku nkarhi wun'wana na wun'wanyana loko u tshuka u hlangana na swiphiqo swa timali wa swi kota ku va u ya ka machonisa kutani u yi kuma mali naswona lexi nga ni khombo eka ku va mi lomba mali eka machonisa hi loko mali ya machonisa mi nga yi tlheriseli naswona leswi nga ta ku vangela makhombo na ku va u hlaseriwa hikuva mali ya vanhu a wu tlherisanga.

Eka masiku lama ndzindzakhombo a wu hlawuli ku u pfumelela munhu wa njhani ku va a wu pfula naswona a va a va langutisi ku ri munhu u vabya ku fikela kwihi naswona a ku na tin'wanyana loko u timpfula a va languti swilo swa ku fana na mavabyi va ngo ho no ku cheka eka liya ya ya life cover leyi loko nkarhi wun'wanyani hi yona leyi va landzelerisaka leswaku xana rihanyo ra wena ri ri ri tiye ku fika kwini hikuva swi nga ha endleka loko hikuva na vona va chavela leswaku loko u yi teka siku ra namuntlha kutani hundza misaveni swo swa ku vona va ta va va luzekeriwa hi yo mhaka eka tin'wani ta tona tindzindzakhombo va languta swa ku fana na rihanyo ra wena.

Yi olovisa swinene hikuva nkarhi wun'wanyana u ta kuma leswaku u hlangane na xiphiqo lexi xi lavaka leswaku u kota ku xi hatla u xi u xi aluluxa kambe loko airtime u nga ri na yona a ku na ndlela yin'wanyani naswona u kuma leswaku xitolo xi le kule kambe epe yi olovisa swilo swa swa vutomi bya mani na mani hikuva ho kota ku nghena ka epe ya wena kutani u kota ku ti xavela.

Hi ku ya hi mina ndzi vona yi nga tlheriseriwi hikuva loko u nga u fanekele ku va u hakela mali ya wena ya xikweleti kutana u kota ku heta laha u nga ta kota ku va u yi khansela loko wo tlhela u ya lava ku yi pfula nakambe swi nga ha endleka xikweleti lexi a wu a wu teka xona ka nkarhi lowu nga hundza xi nga ha vi xona hi ku ya hi ti-credit score ta wena.

Loko nkarhi wun'wanyana u lava ku tirhisa u kuma ku wa pfumala wa swi kota ku va u yi tirhisa leswaku u kota ku yi hakela ka lembe na lembe ene yi endla leswaku vutomi bya wena byi oloveriwa hi ku nkarhi wun'wani n'wani nkarhi wun'wana mali hi va hi nga yi koti ku yi khoma tani hi xitalo kambe nkarhi wun'wanyana loko u ri na rona ekarata leri wa swi kota ku va u kota ku tirhisa u kota ku endla swilo swa vutomi bya wena swa siku na siku.

Swi na nkoka swinene hikuva nkarhi wun'wanyana u kuma leswaku mi hlangana na na swiphiqo evuton'wini laha swi lavaka mali hi xihatla kambe loko u ri hava laha u hlayisaka kona swi boha leswaku u ya ya lomba ka machonisi kambe loko u ri na yona ya ku hlayisa u kota ku va u yi teka hi xihatla u kota ku va u kota ku yi tirhisa ku va u kota ku pfalapfala ehenhleni ka leswi u nga hlangana na swona.

I ku va ti vekeriwe e masiku leswaku na loko u fanekele u va u yi u teka mali ya la tanihiloko u yi fix-ile u nga va fix-ile ku fikela ntlhanu wa malembe laha u nga kotiki ku yi teka nkarhi wun'wanyana loko u fanekele ku va u yi teka u fanele u yima masiku yo tanihi va ma seven days wun'wanyana u yima thirty days ku va mali ya wena u kota ku yi ku ku yi kuma hi leswi tipholisi tin'wana or ti-investment tin'wana ti tirhisaka xiswona.

Ina swa hambana swi ya hi ku wena u teke xikweleti xa mali muni naswona khadi ra wena ro tirhisaka i khadi ra muhlovo muni hikuva munhu loyi a tirhisaka savings account a nge fani na loyi a tirhisaka karata leri nkarhi wun'wana ku nga platinum-u kumbe gold a swi nge fani tihakelo ta kona naswona swa hambana swinene.

Swa pfuneta swinene hikuva wa swi kota ku va u u langutisa leswaku mali yo karhi yi tirhe xilo xo karhi naswona mali yo karhi yi fanele ku va yi tirha xilo xo karhi leswi swi endla leswaku u hetelela u tirhise mali ya wena hi ndlela ya vukheta swinene naswona u va u tirhisa mali ya wena ehenhleni ka swilo swa nkoka leswi ku yi tirhisa swona.

A hi ndlela ya kahle hikuva loko u karhi u endla bindzu na vanhu u fanele u languta swa mahanyelo ya vona kumbe e swa timali swa vona ku hi le ndhawini ya njhani naswona loko u karhi u lombisa mali eka vanhu va ndhawu yaleyo a wu fanelanga leswaku tihakelo ta wena ta ta ti-interest ti va henhla swinene laha ti kotaka ku dlaya vanhu u fanele u endla business leyi endlaka yi kotaka ku va yi yi khoma vanhu va wena kumbe ti-customer ta wena hi ndlela ya kahle.

Khombo ra bangi ya tiinthanete hi loko siku rin'wanyana u tikuma u xerhe na munhu ti-password-i ta wena naswona nkarhi wun'wanyana a swi na khombo nyana ra leswaku u nga ha tikuma u nyamaleriwile hi mali ya wena u nga swi tivi leswaku mhaka ya kona u fane u yi hi ndlela yihi.

Siku ro hakela swikweleti ra vava hikuva eka nkarhi wun'wanyana u va u lava ku ta yi tirhisa swin'wana mali ya, mara hi mhaka hikokwalaho ka xikweleti lexi u nga na xona u fanekele ku va u xi hakela. Leswi swi ta endla ku ri swin'wana swa leswi a wu fanele u yi tirhisa swona mali liya swi salela ndzhaku.

A byi hlayisekangi hikuva eka nkarhi wun'wanyana u kuma leswaku loko u khome mali u fane u yi tirhisa swale endyangwini wa wena u fanele u ya va ya va hakela, hikuva nkarhi wun'wanyana va nga ha va ya va veka vutomi bya wena enghozini va nga ha ku tekela makhadi va nga ha ku tekela na pasi.

I ku va a endzela etindhawu etibangi leti a nga na akhawunti eka yona kutani a ya a pfala akhawunti ya yena, leswi swi ta endla leswaku khadi ra yena ri nga endli ti-negative kufana na FNB loko khadi u nga ri ku tirhiseni ku na ti, leswi swilo hi tihakelo ta n'hweti na n'hweti ta karhata na ABSA yi na swona hambi Capitec yi na swona so swa nkoka i ku va munhu a ya a pfala akhawunti ya yena loko a nga ha lavi ku yi tirhisa.

Ina, ndzi vona ku ri ndlela ya kahle hikuva eka mina swa fana ku va u cinca pin ya wena ya selulafoni na ku va u ya bangini, leswi swi ta n'wi sirheleletela ku ri a tshama a swituva swaku pin ya yena u yi endle a ri wexe a nga yi endlanga bangini.

N'hweti leti ndzi nga pimerisiwa tona ku va ndzi kota ku hakela kumbe ku tlherisa mali leyi ndzi yi lombeke ebangi va ndzi nyikela twelve wa tin'hweti leswaku ndzi kota ku hakela xikweleti xa mina.

Mina ndzi rhandza ku xava data ya fifty rand naswona ni rhandza ngopfu ku va ndzi yi tirhisa ku va ndzi ndzi ndzi ti lavela mitirho na ku va ndzi kota ku vulavisisi vuxokoxoko hi swa vutomi bya bya bya mani na mani swa siku na siku na ku va ndzi languta mahungu.

Swi endla leswaku vanhu va le matikoxikaya va nga durheriwi ngopfu, hikuva loko u fanele u nkarhi wun'we u kuma ku a wu na mali yo khandziya u fane u ya u ya lomba leswi swi endla ku swilo swi olova hikuva loko u yi hola ekhadini wa swi kota ku ya withdraw eka ti-shop-o ta le makaya.

He munghana wa mina Florence lexi u fanekele ku xi endla ku va u kota ku kuma UIF ya wena i ku va u kuma phepha hinkwawo ya le ntirhweni wa wena ya khale ka ntirho wa wena, kutani u teka maphepha ya wena u famba na wona eka UIF leswaku va ta va kota ku ku filela tifomo va tatisa kutani wena u sayina leswaku u ta kota ku kuma mali ya wena.

Ina, byi kona na ku u ti-pin ta wena naswona u endla leswaku swilo swi swa wena swa hlayiseka naswona u endlela swa ku efoni ya wena a yi khomi hi mani na mani naswona u fanekele u sirheleleka mali ya wena.

Ndzi vona yi ri mali ya kahle hikuva u ta va machonisa loyi a nga nawini ku ri na loko munhu o tshika a nga lavi ku ta vuyisa mali ya wena wa swi kota ku va u n'wi report-a hikuva na wena u na maphepha.

Ina, swi kahle ntsena loko ku ri swilo swa xihatla swilo swa emergency hikuva nkarhi wun'wanyana ku va u xava xava airtime hi mobile money ya wena swi endla leswaku u hetelela u tirhisa mali ya wena hi ndlela yo ka yi nga hlayisekanga, u ta hetelela u tirhise mali yo tala hikuva wena u tshama u karhi u xava ti-airtime.

Ndzi nga va tsundzuxa hi ti-interest-e leti ti ti cheriwaka loko munhu a hlwela ku va a hakela mali ya yena xikweleti ku va ku hoxiwa ti-interest-e laya u ta vona u karhi wena loko u hakela xikweleti xa wena a wu fika makumu hikwalaho ka ti-interest-e

Loko movha wa wena wo tshuka u hlanganile na nghozi hi swona leswi nga ta endla leswaku u hleketa ku loko i nge a ndzi lo endla a ndzi lo endla ndzindzakhombo hikuva movha wa mina loko wu onhakile va swi kota ku va va ku pfuna leswaku u kota ku lunghisa movha ya wena.

Va endlela leswaku loko vo tshika va hlanganile na khombo, kumbe khombo ra xitshuketa va kota ku va va kota ku kuma mali leyi nga ta va pfuna.